Eka malembe ya khume ndzi vona swi fanerile leswaku n'wana ni n'wi dyondzisa ku sweka hikuva n'wana loyi u va a kurile ku ringanela ku fikelela leswaku loko u n'wi dyondzisa swilo a nga kota ku khoma hi ku hatlisa.

Vavasati lava ku nga khale va tekiwile va fanele ku tshamisa mutekiwa lowuntshwa, va n'wi tsundzuxa hi ta mahanyelo ya le evukatini. Va n'wi tsundzuxa hileswaku va hahani va hloniphiwa ni swin'wana na swin'wana leswi a faneleke a swi tiva kwalaya vukatini bya yena.

Swivangelo leswikulu swa kurhurha eAfrika-Dzonga i mitirho hikuva vanhu vo tala va suka eLimpopo va ya eGauteng va karhi va lavana na mitirho, ende loko se va kumile mitirho lomuya ku fikela laha va tekaka na vana va vona va rhurha va ya tshama kwale a Gautenga na vana va vona va dyondza kwale swikolo.

Ina, tindlela tamasiku lawa to sweka ti hambana swinene ni tindlela ta ndhavuko. Hikuva tindlela ta ndhavuko eka matiko ya xikaya a ku tirhisiwa mapoto ku sweka swilo, ku tlhela ku tirhisiwa ndzilo. kambemasiku lawa vanhu vo tala va tirhisa switofu ku ya hi ku hambanahambana ka swona ku sweka swakudya swa vona.

Hi ku ya hi vutivi bya mina ndzi tiva leswaku munhu loko a khuvuriwa hi kona a tsariwaka ebukwini ya vutomi leniya matilweni. Loko u nga se khuvuriwa vutivi lebyi ni nga na byona byi vula leswaku a wu tiveki ebukwini ya vutomi laha Xikwembu xi tshamaka kona ematilweni.

Hi nga hlula hikuva hi karhi hi nga langutisi rimbewu ra munhu, hi khomana kufana hinkwenu. Hi nga langutisi leswaku luya u na rimbewu ra njhani luya u endlisa ku yini, a hi khomaneni hinkwenu ti va vanhu van'we hi va na twanano hi va na vun'we.

I manana hikuva manana hi yena a tivekaka leswaku hi yena a faneleke a pfuka a swekela vana va yena ni nuna wa yena, so hi ku twisisa leswi manana hi yena musweki wa le ndyangwini.

N'wananga u fanele u khuvuriwa hikuva loko u nga khuvuriwanga, a wu kona a wu nge vito ra wena a ri nge tsariwa ebukwini ya vutomi ematihlweni naswona mahanyelo ya wena a yi nge vi kahle swona hikuva Xikwembu u ta va u nga xi amukelanga. Se hi ku vula leswi a ndzi ta kombela leswaku u khuvuriwa leswaku u ta vona na ku tiva vukona bya Xikwembu.

Vanhu vo huma etindhawini ta le matikoxikaya va tiveka va ri na nhlonipho swinene, u fanele loko va hlonipha vanhu lavakulukumba eka vona.

Siku ra Paseka i siku leri Yeso a nga vambiwa hi rona, so siku leri ri na nkoka swinene eka Vakreste hikuva va fanele va dya xilalelo lexi va vulaka leswaku i miri wa Yesu, va tlhela va n'wa vinyo leswi va vulaka leswaku i ngati ya Yesu. Hi ku endla sweswo va va va karhi va xiximile siku leri Yeso Kreste a nga vambiwa hi rona.

Swimbalo swa ndhavuko swa vavasati swi cincile swinene, hikuva swo fana ni tinguvu, tinguvu ti tiveka ti ri tinguvu leti loko n'wansati a ti mbarile a faneleke a hlonipheka ti tshama kahle kumbe ku hundzanyana tsolo ra yena. Kambe eka masiku lawa mi ta kuma leswaku wansati i mbarile tinguvu kambe mathanga ya yena ya sarile ehandle, leswi nga riki na xiximo eka vapapa kumbe vanhu va xinuna.

Ntirho wa munhu un'wana na un'wana endyangwini wu ya wu karhi wu cinca loko na yena a karhi a kula hikuva malembe loko ya karhi ya kula swilo naswona swi ya swi karhi swi cinca, leswi laha u nga kumaka leswaku loko a ku ri loko munhu u tiveka ku ri munhu wa migingiriko, loko a karhi a kula u va a karhi a karhala swirho laha mi kumaka leswaku a nga ha swi koti ku endla migingiriko leyi a yi endla loko a ha tiyile kumbe loko a ha ri lontsongo.

N'wananga u le ku kuleni se leswi swi nga leswi u fanele u va na vutihlamuleri hikuva siku rin'wana u ta va na ndyangu wa wena, laha u faneleke u wu yimela. Se a ndzi ta ku hlohlotela leswaku xin'wana na xin'wana lexi u xi tekaka laha misaveni, xiboho xin'wana na xin'wana u fane u langutisa leswaku xi ta ku tisela vumu vumundzuku bya njhani leswi swi ta ku pfuna loko u karhi u karhi u kula.

A ndzi ta endla rhoko hi nceka wa wa Xi Xitsonga, hikuva masiku lawa vanhu va teka miceka va rhunga swilo swo hambanahambana, ku nga va tihembe ta vavanuna kumbe tirhoko ta vavasati.

Swiambalo leswi ambariwa hi vanhu lava rilaka eka ndhavuko wa mina i swiambalo swa ntima. Swiambalo leswi swi vula leswaku munhu wa muxaka wolowo u va a feriwile hi murhandziwa kumbe maxaka ya yena.

Ndzi nga tsakela ku ya eMpumalanga hikuva ndzi tsakela ku vhakela etiko leriya. Ndzi ta kota ku vona titshava na tindhawu tin'wani to hambanahambana.

Ina, vapfumeleriwa hikuva na vona i vanhu, ene eka ndhavuko wa ka hina vavasati na vona va voniwa va ri vanhu, leswi va xivulaka xi faneleke xi twiwa.

I mahanyelo lamanene, nhlonipho, ni vun'we exikarhi ka wena ni va rikweru wa wa wena, maxaka na vanghana va wena. Swoleswo i xikombiso xa leswaku munhu loyi u na, i munhu lonene erixakeni.

Ina, ndza pfumela hikuva munhu un'wana na un'wana u na lunghelo wa ku endla mitirho ya le kaya, ku nga ha va vanhwanyana kumbe va va vafana. Leswi swi ta pfuna leswaku mundzuku ka siku munhu a kota ku tiyimela a ri yena yexe.

U fanele u tshama endlwini eka tarasi ra mibedwa u rhomba kona vhiki hinkwaro ku kondza loko muringani wa wena a vekiwa eka siku ra yena ra makumu.

Ku ya hi vutivi lebyi ni nga na byona a ndzi tivi ku ri na laha va yaka kona kumbe xikolo lexi va rhangaka va xi nghena, loko va nga se yimbisa vana naswona a ni vonangi swi hlayisekile leswaku ndzi nga teka n'wana wa mina ni n'wi yisa ka ndhawu yo tani, hi kuma vuhlayiseki bya yena bya rihanyo byi va byi nga ri kahle.